Abafundi aba bakhulelweyo banikwe ithuba loba bayokwazi ukuhlala ezindlini, kodwa ke bathi xa bebuyile berayithi baqhubekeke apho babeme khona nemfundo. Bangohlwaywa kuthwe hayi mabalinde iminyaka ethile kwenzele uba bagade abantwana babo. Mabakwazi ubuyela esikolweni xa beziva belungele ubuyela esikolweni ngoba uzawuthi umntwana uyamohlwaya kanti akazuphinda abuyele esikolweni.

Ndingamncedisa mna ngokuba ndimazise ukuba akekho yedwa apha ekugadeni umntana. Ngoko ke ndingathi ndithathe ithuba exesheni lam ndibe ngumntu okhoyo ozawuthi amgadele umntana wakhe ukwenzela uba angazivi eyedwa. And nam ndizokwazi umkhuthaza uba uzawude abe rayithi, ndide ndingade nomntana naye abe rayithi. Ngoko ngokokutsho ke ngoku ndingamnika ithuba loba aphole naye, ndimgade umntana yena akwazi ukuphola azoziva erayithi, azokwazi nokuphumla.

Mhlobo wam, mna ndingakucebisa ukuba uzithathe iipilisi. Ewe, into eyofunyanwa sesi sifo ukwiminyaka emingaka yinto engaqhelekanga kodwa ke apha kuSimboni akho nto ingakwaziyo ukwenzeka and ngoku sekwenzekile. Ngoku into eza kunceda ayisuba ungavumi uphike, into eza kunceda kuba uvume kwenzekile kunjena kwaye nantsi indlela endizayithatha eza kunceda mna. And leyo ndlela yile yoba uthathe iipilisi ozinikwa ekliniki ukwenzele uba uzokwazi ukuphila naso esi sifo.

Ndingabaxelela amakhwenkwe aseza koluka ukuba aye esibhedlele ukuba umntu uyafuna ngoba kunyanzelekile umntu azenzele ngokuzithandela into afuna ukuyenza. Ukuba ufuna ukuya khona makaye, kodwa ukuba awufuni awuzuthwa mawungayi. Kodwa ingcebiso evelileyo yoba amathuba oba ufumane i-HIV aphantsi kakhulu xa uye khona. Kodwa ke loo nto ithi ubana wena kukuwe uba uzifuna ukuya njani.

Mna ndingamcebisa umfundi wam ukuba abize abazali ukuba bahlale phantsi azobaxelela ukuba kwenzeka ntoni, okanye ukuba yena uyoyika angakwazi uyocela utishala okanye utitshalakazi owaziwayo ekuhlaleni. Ahambe naye bayothetha nabazali, bacacise ukuba kwenzeka ntoni. Ngoba uzawuthi ubaxelela abazali azokwazi ukuva , azokwazi ukuxelelwa ngabazali ukuba yeyiphi indlela eya phambili azawufuneka aziphathe ngayo ukuze akhuseleke umntana.

Ezidolophini ndingathi into yokuqala encedisa iiambulensi yile yoba kulula ukufikelela kwiindawo ngoba indlela irayithi for uba ihambe imoto kwaye neendawo zakhona kulula ukuba uyazi indawo uba ii-directors zoba uya kweyiphi indawo kuna uxa uhlala ezilalini.

Ndingaqala ifune ndenze izibhedlele ezizoba kufuphi neendawo ezihlala abantu. Ngoba esona sizathu senza ukuba iiambulensi kube , kube nzima uba zifike ixesha elininzi, zithathe ixesha elincinci ukuze zifike endaweni yile yoba izibhedlele zifumaneka eendaweni ezikude ezinjengedolophi. Ngoko ke zithathe ixesha loba zifike kwiindawo ezikude. Loo nto kudingeka ukuba kubekho izibhedlele kufuphi nazo zonke iindawo ezihlala abantu, apho kuzawukwazi ukuthi iambulensi ifike msinya xa kukhona loo nto.

Ndingathi alwanelanga ngoba kunzima ukuba abantu basezilalini bafikelele kwiinkonzo zikaxakeka ngoba kuthatha ixesha elide ukuba bafike esibhedlele ngoba bahlala kude. Ngoko ke kudingeka ukuba kube nezibhedlele ezikufutshane kuneendawo, kunezi lali zihlala abantu.

Eyokuqala, funeke ipharamedikhi ikwazi ukusebenza njengogqirha. Ukwazi uba ukuyazi ukuba umntu udinga ntoni ngexesha elithile. Okwesibini, ndingathi ibe ngumntu ongaloyikiyo igazi, umntu ongazotatazela xa ethi abone igazi, ayazi uba umntu uncedwa njani. Loo nto leyo izawuncedisa ukuba kungathi xa sekufike iambulensi ibone umntu onegazi ubone ngepharamedikhi ime phaa isithi yona iyaloyika igazi izawulinda ugqirha.

Ewe, ndinalo ulwazi lomntu owathi wabuthakathaka emzimbeni. Kodwa into encedayo yile yoba umntu, abantu bafundiswe ngemisebenzi yabo kwaye baqhelaniswe nezinto ezenzeka emsebenzini wabo, kwenzele uba ithi into isenzeka abe seyazi ukuba funeke enze njani, angatatazeli xa ithi yenzeke.

Ndingathi mna inefuthe elikhulu kakhulu ngoba kunzima ukuthi uncede abantu abaninzi xa nina bancedi nibambalwa. Loo nto ithetha ukuthi ukuba bambalwa abasebenzi abasekliniki loo nto izawuthatha , kuzawuthatha ixesha ukuba kuhoyakale wonke umntu okhoyo. Loo nto ithetha ukuthi kuzawuba , kuzawuba khona ifoli ende kakhulu kuphele umntu efike ekuseni ekliniki kodwa uzawuncedakala emva kwemini.

Abanye abantu banolwazi loba kodwa banento yoba bave kuthiwa abantu banikwa iipilisi ezirongo ekliniki okanye banikwa iipilisi ezingancediyo. Ngoko ke yiloo nto abantu benako umane bekuphepha ukusebenzisa iipilisi. Kwaye kukho into yoba xa usebenzisa iipilisi uzozisebenzisa ude , ude uyoba mdala koko usebenzisa iipilisi. Ngoko abantu babaleka loo nto leyo, abafuni kusebenzisa iipilisi.

Esinye sesizathu soba abantu baye kwimakethi engekho semthethweni yeyoba kudingeka amaphepha angqinayo woba uyayidinga , ngoko ke akukho lula ukuwafumana ngokusemthethweni amayeza anjalo.

Ndingathi xa kufuneke sifune amanye amayeza kwisibhedlele ndifune inani elikhulu lamayeza ukwenzele uba amayeza angapheli, azokonela wonke umntu othe wafuna loo mayeza okanye sambona ukuba udinga loo mayeza.

Hayi, ayinagalelo ngoba ukuba iza kwenziwa ngenyanga enye ithetha ukuthi loo nto leyo ukuba igqithile loo nyanga akusoze kuphinde kubekho madoda aza kuya ezempilweni. Loo nto ithetha ukuthi ubana amadoda azoya ngaloo nyanga inye yodwa.

Mhlobo wam, ndiyavelana nawe kwaye ndiyayiva ntlungu uyivayo kodwa ke lena into uzawuyenza ayizukunceda kwaye ayikho semthethweni. Loo nto iza kufaka engxakini iphinde futhi imoshe ubomi balo mntu uzayenza kuye.